Sena ha ke bone e le bothata bo bo kalo. Ka ha mmuso o hloka tjhelete eo e kgutlele setjhabeng jwalo ka ha e le tulo ya setjhaba. Empa ke tulo e turang e nang le boleng. Jwalo ka ha e e rekiswa. Ho mmeng o kgutle o ikahele. Ha ke nahane e ka ba morero o motle kapa yona pono e ntle hore mmuso o ahe dintlo tsena tsa di-RDP ba di dibakeng tse kang tsa ditoropong. Ho ka lebaka la hore di tla senya seboheho sa toropo.

Sena e ne e le morero kapo ona mohopolo o lokileng nakong tseo tsa kgale tse fitileng. Empa dinakong tsa jwale ke bona e se ntho e lokileng. Mmuso o etsa hantle o kenye letsoho dintho ho lwanela ditokelo tsa bana le batho ba bang. Ka ho sena e ne e le mohopolo feela ho tloha bathong ba kgale. E ne e se lebaka kapa ona kapa yona ntho e tla etsahala la bo nnete. E ne e le mohopolo fela kapa yona ntho e neng ba itjwetsa e ka re e tla etsuwa e tla etsahala.

Ntate Thabiso, ke le caterer ya hao e tlabeng e sebetsa lenyalong la hao. Ke tlo hloka ho ba le tlo hloka ho etsa ditafole tse two tse makgolo a mabedi ka holong. Ka ha o na le batho ba memmeng lenyalong la hao ba makgolo ba dikete tse pedi. Jwale ke hloka ho tlo pheha dijo tse kang setjhu le ho besa voroso, nama le ho etsa di-salad tse ding ho pheha setampo jwalo jwalo. Ho mmeng di tlo phehiwa, di tlo phehela ka ntle. Ka ha re mona lapeng mona re tshepa hore dijo tse phetsweng ka ntle jwalo ka sa tsa setso ke tsona tse hlabosang mmele.

Banna mokgotsi monna. Pelo yaka e bohlokwa haholo mona mo keleng ka ha jwale monna se ke lo nyala Palesa wa ka mane ka ditsheng ka mane. Ntate le mme ba ile ka mono ba fihla ba hlophisa lenyalo le leng hore rona ha re le tsebe le ho le tseba. E ne morenaka wa tseba hore nna ne ntse ke ratana ka mane le Thandiwe. Jwale ha ke tsebe hore ke a jwetsa ngwana enwa wa motho hore eng morenaka. Sena se nkutlwisitse bohloko haholo hobane le yena Palesa eno ha ke mo tsebe le o mo tseba. Monna dintho tse kareng tsena tsa moetlo nna di a ntena. Hobane jwale nna ne ke le siko ha meetlo ena e etsuwa morenaka. Ha ke tsebe monna ke ntho e tla etsuwa jwang. E ke ka monna o ka founela bo malome monna re bue le bona o ba jwetse hore atjhe taba enana e thata ya nkimela nna nkekebe ka kgona ho tswela pele ka yona.

Nna hoya ka nna ke ne ke ka rata ho phela mehleng ena ya eno ya kgale. Ka lebaka la hore ha nne re ipopile jwalo re le ngatana e le nngwe. Ngwana o ne a kgona ho kgalemela, a kgalemelwa ke batho ba ba ngata ba le ba ba metseng ba setjhaba. Matsatsing a ka jeno ngwana ha a kgalemelwa ke setjhaba, ha ba setjhaba ba ditjhabatjhaba kapa yena moahisane wa hae a mmona a etsa se sebe kapo se ka reng ho tsuba kapa ho nwa bojwala. A kekebe a mo kgalemela ka lebaka la hore o se a ipolela a itjwetsitse kapa hona ho ipolella hore ha se ngwana wa hae. Empa mehleng ya kgale kgale o ne o ke ke wa bona se kareng seo. Motho ha a bona ngwana a dilemong di tlase oe etsa ntho ekareng eno. E ne e le bodutu ha bona ho mme. O ne a nka thupa a shapa ngwana eo e le hona ho mo kgalemela ho mme ne ke kopa ho ne ke batla kapa hona ho kgalla ho dula mehleng ya kgale.

Monna ke rona ba ne re a mane monna re lo lobola Nthabiseng monna. Morenaka, jwalo ka ha ne ke boletse hore re tla re lo molobola. Itse ha re fihla mono morenaka ra fumana matsebetsebe banna ba eme gate-ing monna, o seka lebala hore mane ha bo Nthabiseng monna ntate mo-Zulu. Ra fumana banna ba eme ka di ha ke tsebe ke tla ra ke ntho tseno monna ka ditsenene mme gate-ing meqheka ya tlholo monna. Ba bua se-Zulu mona monna ho thwe ee, tjhe ha ke tsebe ho no ho batluwa eng. Empa bo malome ba ile ba tlameha ke hore ba siye tjhelete e kae, e seng kae, ho thwe ke vulamolomo kapa yona ho vulandlebe. Ee, ba siya dibotlolo mono monna. Ya ba jwale banna ba motse oo ba qatsa hwa etsuwa ho wa binwa ho uwa hodimo le fatshe. Eya ba get ya bulwa. Empa tsena tse ding di a di etsahetse ka tlwaelo. He monna ne ke maketse haholo morenaka.

Ke fumana e le taba e makatsang ka tsela e nngwe. Ka hape hodima moo ke fumana e le tsela e hlabosang kelello e etsang e hohelang kelello ka tsela ya hore o qetelletse o ipotsa dipotso hore o qetella kapa ho qetella o batla ho tseba kapa ho bona hore qetellong ho tlo etsahala eng. Ho mmeng tsona tsohle tse etsahalang moo di hlabosa kelello mme di a thabisa, di etsa mo motho ka mong a nyakalle bong ba hae.